Yebo, imithandazo nemikhuba eyenziwayo ngesikhathi sokuzalwa kwengane kanye nemikhosi yokuqamba igama lengane isiza ukwakha umphakathi, kanye nokuxhumana phakathi omndeni nabangani.

Indima yamakhosikazi nabayeni babo ishintsha kakhulu emshadweni nasemindenini yabo ezikhathini zanamuhla.

Ukubaluleka okukhulu kwezinto zasendlini esikweni lethu njengokudla esikudlayo kanye nemikhosi esiyenzayo.

Kunesikhathi lapho engabona khona umuntu edonsa kanzima emigomeni yolimi endaweni enamasiko amaningi, imiphumela ayibanga mihle neze.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile kakhulu ukuthi izingubo ezintsha zinikezwe indoda njengoba isuka ebuntwaneni iya ekubeni ngumuntu omdala. Kukhombisa ukuguquka kusuka ebufaneni ukuya ebudodeni.

Abanye bathi imishado emikhulu nemba eqolo ayidingeki, futhi icindezela umakoti nomkhwenyana ngokwezimali. Futhi ngicabanga ukuthi asikho isidingo sakho.

Sidinga ukucabangela umthelela wemizwa ngokwabiswa kwemihlaba emindenini yasemakhaya, izinkinga zobunikazi bomhlaba, ukufinyelela nokulawula, nokuthinta kanjani ubudlelwane bomndeni, ukugqugquzela komphakathi kanye nenhlalakahle yomunye ngamunye.

Angicabangi ukuthi izizululukwane ezincane zigcina amasiko akaZulu, seziseNtshonalanga kakhulu manje.

Ukubaluleka kokufinyilela kolimi emphakathini namasiko amaningi. Yimaphi amasu abantu abangaye bawasebenzise nezinhlangano ezingabasebenzisa ukunqoba iminqobo yolimu.

Ngizicabanga ngisemhlanganweni womndeni noma emabuthweni wamasiko lapho kuhlonishwa khona izibongo, ngisho ngisho ngezithakazelo zokugubha isibongo sami.

Amathonya anamuhla anjengezinkundla zokuxhumana siko lasaziwayo kanye nokuhwebelana kwembulunga yonke kube nomthelela omuningi othinta kakhulu kwindlela abantu abagqoka ngayo, futhi abaveza ngayo ngemfashini .

Imithandazo nemikhuba eyenziwa ngesikhathi sokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama ayihlukene kakhulu kumasiko nezinkolo ezehlukahlukene .

Ukubaluleka ukwenzela indlela yezingoma zomculo kwesintu kungenza ngizizwe ngayo emoyeni ukuthi kubuyisa izinkulumo eziningi zakudala.

Afana nemikhosi alahlekelwa ubuqiniso bawo ngenxa yesikhathi sesimanje kanje nobuchwepheshe.

Ezibalulekile kakhulu abakhongi ukuthi baziphathe okomlomo uma beyolobola.

Intokazi yomZulu imenywe emicimbini wasenkampanini lapho uziwa edabukile phakathi kokugqoka imvunulo yesiZulu, isidwaba, nokuthatha izembatho zaseNtshonalanga.

Uma uqhathanisa amaculo ezingoma zomdabu nomculo wamasiko ahlukene kakhulu. Ukufana okwehluka ukuqhaphelayo ukuthi kuboniswa kanjani izici ezihlukahlukene.

Uma umndeni wakho ukukhethela umuntu ozoshada naye njengoba wona ukholelwa emishadweni ehleliwe, ngicabanga ukuthi kufanele ube nalo ilungelo lokuqala ukushada lowo muntu, uliqale uhlale naye umbone, ubone ukuthi ungamthanda yini.